Indaba yeeambulensi nezothutho zonyango iyindaba engumcelimngeni exesheni elininzi. Kwamosheka emva kokuba urhulumente wabantu abamnyama uthathe uphathe. Abantu bazenzela bezithatha bezitapela, bezenzela yonke into, bengahoyi isimo seendlela neemoto ezithutha abantu ukuba zikwisimo esihle. Nabantu abaqashwe ngeyona ndlela abakwazi ukuthi benze umsebenzi wabo kuba bavela kule mibutho bathathwe bafakwe bengawazi umsebenzi lo bawenzayo. Futhi ke phaa emaphandleni iindlela, imilambo zenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu

Indlela esikhule ngayo njengabantu abamnyama ayiqhelekanga. Ayivamisekanga indaba yokuthi umntu oyindoda axhatshazwe ngumntu ongumama. Iba luhlazo futhi iba ziintloni nokuthi umntu lo aye phambili ayorepota ukuba, axele ukuba ndisokoliswa yinto enje enje. Kuba nasemapoliseni xa ungathi uyoyibika lendaba baye bakuhleke, bakufake apha emakhasini oxhuma okuxhumana kuhlekiswe ngawe. Kuba ayiqhelekanga indaba yokuthi umfazi abethe indoda okanye ahlukumeze indoda. Amadoda amanintsi aye afele phakathi.

Dade, ndiyakhathazeka. Ndiya kubona futhi uphilile, kuyabonakala ukuthi ezi pilisi uziselayo ze-HIV zikuncede nyhani. Kodwa ndiyeva nje ukuthi hayi, sowufuna ukuyeka ukuzisela. Uyayazi ingxaki nobungozi ozabe uzifaka kuyo ekuyekeni la machiza okanye ezi pilisi? Kaloku le nto ikuncede ukusuka phaa ukuthi ibulale ezi ntsholongwane, ilwisane nezi ntsholongwane. Izawuthi wena xa uyeka ukuthi ubuyele umva, into ebizwa kuthiwa yi-default. Yaye amachiza namayeza neepilisi ezi soze zaphinde zasebenza, into ethetha ukuthi ungafa nokufa okanye ugulele ukufa. Qhubeka uzisele ezi pilisi noba sekubonakala engathi uphilile kuba uncedo lwakho luphuma kuzo.

Dade, ndikhathazekile ngale nto yakho yongafuni umama aye kulaa ndawo ehlala abantu abadala. Sinengxaki mntakwethu kuba siyasebenza, nawe uyasebenza. Ixesha elinintsi asilifumani ukuthi sinyange sihoye umama lo wethu. Ndicinga umama simse kwelaa khaya kuba uzawufumana olona nyango oluphezulu. Ayithethi into yokuthi asimthandi okanye simlahlile, simcingela kuba simfunela impilo entle kuba thina uzawusishiya xa singaqhubeka simane sisenza ngolu hlobo besisesenza ngalo. Aluncedanga nto tu. Phaa uzawufumana unyango lokuqala, uzawufumana ukukhathala lonke ixesha. Thina asinalo ixesha kuba siyasebenza, siyaphangela, sihoye naba bantwana bethu. Ndiyacela mntakwethu, masimse afumane indlela. Uthando lwethu olukuye luyawuhlala lukhona.

Dade wethu ibuhlungu into ekwenzakaleleyo yaye ayiginyisimathe. Kodwa le mpilo ke inje isiphathelele izigigaba ezinje. Ndiyazi nje njengoba ungumntu wokholo futhi uzikile apha emthandazweni kodwa umthandazo wodwa asoze wakukhupha kwesi simo sikuzo. Udinga ukudibana nogqirha kuba le nto yenzekileyo ubungayilindelanga yaye ubungayimelanga. Ndiyacela wena dade wethu, dibana nogqirha kuba yena uqeqeshiwe futhi uyayazi into afanele ukuthi ayenze, ayithethe ukuze wena uphile. Ndiyacela, xa uzithanda nyhani ufuna ukuqhubeka kule mpilo uqine for iintsana zakho, ndiyacela dibana nogqirha.

Into ebasengqondweni yam xa ndisiva esi sifo seswekile, kukudumba kweenyawo, kukukhuluphala komzimba. Kuba buthathaka komntu ophethwe sesi sifo, kungakwazi ukwenza izinto oqhele uzenza, kukwehla kwamasoja omzimba, kukwehla komzimba, kukungaziva ngeyona ndlela ufanele ukuthi uzive ngayo. Eyona nto inzima kukuphathwa sesi sifo kuba fanele ukuthi uhlale usemachizeni okanye kumjovo lowo wemihla ngemihla.

Yeyona nto ingaba nzima nyhani kuba ndingumntu okholelwa emithandazweni. Kodwa ke ndiye ndibone ngabanye abantu xa bethe baba neengxaki ezingolu hlobo basebenzise amayeza amagqirha, babonane nomntu nomama womthandazeli, izinto zabo ziye zityhileke. Ndinoyicinga kodwa ndiye ndiphinde ndiyicinge ngolunye uhlobo. Kodwa ke akukho nto endizawuphulukana nayo ngaphandle kokuthi ndiyenze le nto. Xa ingasebenzi, izabe ingasebenzi. Kodwa xa ingasebenza ndiyawuvuya kakhulu kuba andisithandi isimo impilo yam ingakhona, mhlawumbi ndiya kuncedakala.

Tatomkhulu, ninjani? Heyi, hayi ixhegokazi lindixelele kuba sowufike enqanabeni ngoku. Sowuzawufumana isibonelelo sakho yaye yinto entle leyo. Hayi siyakubongela. Kodwa ke tamkhulu kunezinto okuzawufanele uzijonge ke kuba le mali ayikho nintsi yaye izidingo zakho zizawunyuka ekuhambeni kwexesha, njengokufuna kwakho kwamayeza. Abantu abakuncedi xa sowungenamali. Ayifani ke nale mali naleya wawusasebenza, inciphe kakhulu tamkhulu. Kuyawufuneka nyhani umane ugcina uzigcinela ukuze ungahlupheka ekuhambeni kwexesha. Hayi siyabonga, tamkhulu.

Iimbangela ezezinintsi ezenza ukuthi abantu abanintsi mathidala ukusebenzisa iipilisi ezinyanga uxinzelelo lwengqondo ngokolwazi lam yindlela ethathwa ngayo emphakathini. Xa usela iipilisi zokunyathelelwa kwengqondo, abantu baye bakuthathe ingathi ingqondo yakho ayisasebenzi, ngesilungu kuthiwa si-stigma. Yilaa nto ekujongisa okanye ubonakale ungendlela ethile ngenxa yokuthi wena uthatha iipilisi zengqondo yaye ibafaka umjuju loo nto.